Hinkwerhu tanihi ndyangu hi fanele hi va kona eka ku hlayisa ka vadyuhari va hina hi khomisana tanihi ndyangu leswaku hinkwerhu hi va kona loko munhu a nga ri kona u fanele a humesa swintsongo a kombisa nkhathalelo eka mudyuhari loyi a nga le ku vabyeni.

Ndzi vona ku ri ehleketo leyinene ku va hisa laha ku nga na vanhu lava nga leteriwa leswaku va fane va hlayisiwa njhani hina tanihi ndyangu hi fane hi swi teka enhlokweni leswaku ni hambi va ri kwale hi fanele hi ya hi ya va xeweta leswaku va swi tiva leswaku ha ha va rhandza naswona ha khathala hi vona.

Swi nga ndzi endla ndzi titwa onge va ndzi cukumeta naswona a va ndzi rhandzi va ndzi lahlela emavokweni ya vanhu van'wana a va ha lavi ku tshama na mina swi nga ni twisa ku vava ngopfu.

Vadyuhari va langutana ni muxanisi yo tala swinene u kuma va va siyiwa va ri wexe van'wani va fake ma-pampers a va susiwi va va siya va ri tano ni swakudya a va swi ku ti endlela a va va phameli vo famba va siyisa xisweswo.

twisa ku vava ngopfu hikuva maphilisi lawa hi wona ma pfunaka leswaku a ya emahlweni a hanya naswona a va ni rihanyo lerinene loko a nga ri na maphilisi swi nga n'wi endla leswaku swi mpfuka futhi a vabya swinene no koxa leswaku a fa se sweswo swi nga ni twisa ku vava ngopfu.

A byi ta languteka byi saseke swinene ku nga ri na mavabyi hinkwerhu hi hanya hi va lava hi tsakeke hi endla leswi hi swi lavaka swi ta hi tsakisaka swinene.

Ndzi vona ku nga ri mhaka leyinene hikuva vatukulu na vona va ni vatswari va vona naswona va hola e mali ya vona ya mudende mali ya vadyuhari va fanele va va lava ti khathalelaka ha yona ku na swilaveko swo tala leswi va faneleke va swi endla hi yona.

Hi ku ya hi mina a ma tshamisekanga hikuva mudyuhari u ta vona onge tanihi ndyangu a hi n'wi rhandzi nkarhi a ha ri le ka xiyimo lexinene a hi tsakele ku tshama na ye kambe sweswi leswi se a kuleke se swi fana na loko se hi mu cukumeta.

nga ni twisa ku vava ngopfu ndzi nga titwa onge ndzi lahlekile ndzi tshama ni vanhu lava ndzi nga va tolovelangiki lava fanaka na mina onge hinkwerhu vo hi cukumeta ndzi nga titwa onge vutomi se byi herile hi mina hikuva se swo fana na swa ku se no rindze e rifu ra mina.

Yona ndzi vona yi enerile yo kala yi nga tirhisiwi hi mfanelo hikuva enkarhini wa sweswi mali leyi yi tirhiseriwa ku wundla a vatukulu hi xitalo a ya ha ri mali ya vadyuhari u kuma eka mali yoleyo leyi a yi tirhiselaka swa yena a nga yi heti ni five hundred.

Ndzi nga tsakela wa phurayivheti hikuva wa phurayivheti ku na nhlayiseko lowunene va khathala hi hi vanhu naswona va ni rirhandzu naswona va ku cheka nkarhi na nkarhi va ku hlayisa a va ku holoveli kambe leya ya mahala ya karhata hikuva e nkarhini ya sweswi a va ha la ku tirha va tshamela ku holova a va ku hlayisi hi ndlela ya rirhandzu.

A yi enelanga hikuva swilo se swa durha sweswi mafurha ma tlakukile mpupu u kuma leswaku mudyuhari a nga tshami a ri wexe u na ni muhlayisi u fanele a va lweyi a mi hakelaka n'hweti yi hela se sweswo swa tika swinene.

Ku na tindhawu to hambanahambana leti vadyuhari va pfuniwaka hi tona swo fana ni maphasele ya swakudya leti va nyikiwaka tona a matliliniki loko va vabya hi vuvabyi byo karhi ni ANC ya va nyika loko yi fika minkarhi yin'wana.

Munhu loyi a xanisaka vadyuhari ndzi nga mu byela leswaku xana wena a wu ti voni u fika u ringana na mudyuhari loyi u mi xanisaka xana wena u ta tsakela loko vanhu va ku khomisa xileswi sweswo na yena a ta va lweyi a ti vutisaka swivutiso swo tala hikuva vadyuhari i va nkoka eka misava leyi va hi dyondzisa e swilo swo tala leswi a hi nga swi tivi.

Ndzi vona swi nga bohi hikuva vana va vona va va lava se va kuleke naswona va fanele va dyondza ku tirha va nga zi va va ni va fane va swi tiva leswaku va fanele va ya va ya tirha va va lava tirhelaka e vana va vona ni ndyangu wa vona va nga fanelanga va tshemba leswaku vatswari va vona va ta va pfuna kumbe mudyuhari wa vona.

Leswaku ku nga tali etilayenini va fanele va va byela a ma-date leswaku va fanele va ta hi siku ra so na hi nkarhi wa so na hikuva loko va ta hi nkarhi wun'we hinkwavo va ta tala loko munhu a ni a swi tiva leswaku namuntlha wa ta u fane a byeliwa leswaku wena u fane u ta hi seven kumbe u ta hi eight leswaku va ta hunguta a nhlayo ya vanhu lava taka nimixo.

U fanele a swi tekela enhlokweni hikuva madokodela ma dyondzile naswona ma swi tiva leswaku hikwalaho ka yini ma byele munhu yelweyo swa ku a nwa maphilisi hi ndlela yoleyo se loko u nga swi tekeli enhlokweni swi ta va leswi khumbhaka rihanyo ra wena.

ti fanele ti va kona masiku hinkwawo hikuva hinkwerhu siku na siku hi ni swiphiqo swo hambanahambana loko hi ta siku leri a ndzi nga vabyi kambe mundzuku ndza vabya ndzi fanele se ndzi khandziya a thekisi ndzi ndzi badala a mali na swo ni mali leyi nga riki kona so loko yo va kona nkarhi na nkarhi swi nga leswi pfunaka eka muganga.

Thekinoloji yi nga pfuna hikuva vanhu vo tala va tirhisa e thekinoloji enkarhini wa sweswi loko wo hlaya leswaku hi ma-Facebook leswaku sweswi hi siku ra so na hi ta va hi ri kwini vanhu vo tala va le ka muganga wolowo va swi ta leswi va fikelelaka mahungu lama nga fika hi xihatla hikwalaho ka thekinoloji.

A wu ringanelanga hikuva a va tekeliwi enhlokweni hi nkarhi wo tala va tekeliwa ehansi a va ti mikarhi hinkwayo naswona loko u languta ematliliniki ya kona ma le kule na vona va fanele va tirhisa e mali ku ya kona na hambileswi va nga le vuswetini.

Ndzi vona onge va nga va faka hi malayeni ya vona kumbe hi ma-file ya vona va va veka hi minkarhi yo hambanahambana leswaku va ta hi minkarhi yo hambanahambana.

Mfumo u fanele u wa lo u nyikaka e vatirhi switirhisiwa leswi faneleke hikuva mali yi kona kambe yo tirhisiwa hi ndlela ya vusopfa a yi a yi fiki la yi faneleke yi fika kona e mali ya mimirhi ya huma kambe mimirhi eswibedhlele swo tala a yi kona hikuva mali leyi yi tirhisiwa hi vusopfa.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ku dlayiwa ka vana ni vavasati hikwalaho ka vanhu vo rhandza e mali emisaveni ya sweswi va ze va dlaya hikuva va va lava va lavaka e mali va va lava xavisaka e swirho swa vavasati ni vana leswaku va va lava kumaka e mali.

Ni nga va seketela hi ku va lava hi va khutazaka hi va ekusuhi na vona hi va seketela no ku va komba rirhandzu ni ku va la hi nga va xaniseki kumbe ku va pfilunganya hi va vulavula ku biha leswaku swo fana na swa ku a va ha pfuni nchumu fane hi va kombisa e rirhandzu ro enta.

Loko ndzo tikuma ndzi ri le ka xiyimo xexo ndzi nga va lweyi ndzi humaka hi xihatla hikuva enkarhini wa sweswi vanhu va dlayiwa hikwalaho ko tshamela eku byela leswaku munhu u ta va loyi a cincaka hi ku famba ka nkarhi kambe eku heteleleni ku vaviseka mina n'wini eku heteleleni ku ta dlayiwa mina ku huma ka ha ri ni nkarhi i swinene ngopfu.

Ndzi ndzi nga mu byela leswaku a ti na yena tani hi community naswona hi ta va lweyi hi mi seketelaka loko a lave mpfuno loko a lave munhu wo vulavula na yena a feel-i comfortable leswaku a vulavula na hina hi le kusuhi na yena naswona hi ta endla hi leswi nga le matimbeni ya hina leswaku a tshama a hlayisekile hi mi sirhelela hi ri hinkwerhu.

Tanihi dokodela ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va wexe naswona a hi vona va nga wexe lava chavaka ku vulavula kambe loko loko va lava ku ntshunxeka eka xiyimo lexi va langutaneke na xona va fanele va endla xiboho va sirhelela e vutomi bya vona naswona va ta kota eku hanya va tshama va tsakile va nga hlaseri hi munhu.

lebyi va nga na byona i ku va kamba ni ku endla leswaku va hlayisekile ni ku va endla va ntshunxeka ku vulavula na vona xin'wani xin'wana ni ku va sirhelela minkarhi hinkwayo.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva na vona vakhegula va swi lavi ku tshama ni vatukulu va vona ni vana va vona naswona va ta titwa va hlayisekile loko va ri ni vana va vona na vatukulu.

Hikuva loko a ya le vakhegula va hlayisiwaka kona u ta khataleriwa hi ndlela leyinene hi vanhu lava dyondzisiweke leswaku vakhegula va fane ina va khomiwa njhani naswona u ta kuma swakudya swa rihanyo lerinene nkarhi na nkarhi u ta tshama a le ku langutiweni.

Nkoka wa kona hileswaku loko u lava a xilo u kuma leswaku a wa ha koti no famba u ta vita muhlayisi wa wena leswaku a ku pfuna ni loko u lava swin'wana exitolo muhlayisi wa wena a nga ku pfuna ni loko u vabya muhlayisi wa wena a nga ku nyika e maphilisi.

Ni nga byela kokwana wa mina leswaku endhawini le ya vuhlayiseki ku na vanhu lava va nga ta n'wi khatalela. Loko a lave e swilo u byela vona loko a vabya va ta va lo va pfunaka naswona nkarhi na nkarhi u ta dye swakudya leswi swi nga ni rihanyo lerinene naswona ku ta va ni nkarhi wa mabulo va bula hi swilo swa nkoka leswi nga ta mi pfuna naswona na hina hi ya amukeriwa leswaku hi mi vhakela hi mi tisela swakudya swo hambanahambana a ndzi ta tlhela ndzi n'wi byela leswaku loko hi mi vhakela la hi tata hi ri hinkwerhu tanihi ndyangu hi ta hi ta n'wi seketela hi n'wi byela leswaku hi na yena naswona ha n'wi rhandza hi ta tshama hi n'wi rhandza.

Ku ne vanhu lava tirhaka e mfumo yi nga wu veka lava ti vitanaka tanihi va le ka home based care vanhu lava va endzela vakhegula emakaya kan'we hi vhiki kumbe kambirhi va fika va va hlantswela va va swekela ni ku endla leswaku va vona leswaku xana e maphilisi wa phuza nkarhi na nkarhi na.

Ku hambana ku kulu ngopfu, vuhlayisi bya le kaya a byi fani ni vuhlayisi bya le ka vudyuhari ekaya va nga ha khoma mudyuhari hi ndlela yo biha va ku wa hlupha loko a lave e swilo va n'wi byela leswaku wa karhata yehe u tshamela ku va rhuma ni vatukulu va va lava karhalaka va nga ha lavi no vhakacha va ku wa karhata kambe eka vutshamo bya vadyuhari u kuma vutshunguri hi ndlela leyinene wa n'wi khomakhoma hi rirhandzu naswona u kuma swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka ni loko a lava mpfuno wa wa wu kuma hi xihatla ni swakudya u kuma hi nkarhi lowu faneleke.

Loyi a faneleke a kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu lomuntshwa loyi a nga ni malembe ya le hansi loyi a vabyaka kambe a vabyaka swinene hikuva a nge yi eka vadyuhari so hi yena loyi a nga ta kuma mpfuno eka vanhu va le ka home based care va ta va loyi va n'wi endzelaka va n'wi cheka nkarhi na nkarhi leswaku wa ha ri eka xiyimo lexinene naswona xana u ya emahlweni a phuza e maphilisi lama a nyikiweke wona kumbe a nga phuzi xana i rihanyo ra yena ri ya ri antswa kumbe ri ya ri nyanya na.

Vukorhokeri lebyi simekiweke byi hakeriwa hi va hakeriwa hi mfumo naswona vakhegula hi xitalo na vona va hola mudende wa vona vona khadi leriya ra vona va ri teka vanhu va le ka vadyuhari leswaku va ta kota eku hlayisa hi yona emali liya.

Va fanele va va ni rirhandzu naswona va fanele va va va kote va tirha hi matimba naswona va fanele va khoma vakhegula hi ndlela yo xiximeka va fanele va dyondza va nga vi na rivengo hikuva loko va ni rivengo a va nge swi koti ku tirhisana ni vanhu lava dyuhaleke hikuva vanhu lava nga dyuhala hi xitalo i vanhu lava se va karhataka va vula swin'wana na swin'wana a va fanelanga va hlundzuka hi xihatla va fanele va lava twisisaka.

U nga tiyisiseka hikuva u u n'wi endzela nkarhi na nkarhi loko swi koteka ni hambi hi ku n'wi bela riqingho u vulavula na yena siku na siku u n'wi vutisa leswaku siku ra yena ri ri njhani.

Va nga ha thola e munhu leswaku a ta sala ni mukhegula va ta hamba va n'wi holela n'hweti ni n'hweti.

Ndzi nga n'wi hlawula hi ku n'wi yisa eka interview ni n'wi vutise swivutiso swo hambanahambana ni leswaku a tirha kwini eku sunguleni xana vanhu va khoma njhani ni swo tala.

Ndzi vona vukorhokeri bya vadyuhari byi ri byona lebyinene hikuva vukorhokeri bya le kaya nkarhi a wu kona hi ku tshama hi ri busy so mudyuhari a nge swi koti ku kuma vukhatalelo lowu nga le ka xiyimo xa le henhla kumbe ku va a va ni rihanyo lerinene kambe lena u va loyi a khathaleliwaka a nesiwaka hi ndlela ya rirhandzu.

Ndzi nga va khorwisa leswaku loko va va lava nwaka e mirhi loyi hikuva hi leswi dokodela a byeleke swona va ta va lava antswaka naswona va ta va ni rihanyo lerinene naswona va ta swi kota eku hanya nkarhi wo leha va va lava vonaka vatukulu va vona va kula.

Ndzi nga va tshamela ku va vekela swakudya leswi lavekaka ekusuhi ni mubedo wa vona naswona ndzi nga va pfumeleli leswaku va dya swakudya leswi nga lavekiki hikuva swi nga va leswi swi onhaka rihanyo ra vona.

Ndzi nga swi byela leswaku mudyuhari u le mavokweni lamanene naswona leswi ndzi yo swi dyondzela a ndzi nge n'wi nyiki mudyuhari swilo leswi nga lavekeki na mina ndzi nga tsaka swinene ndzi vona mudyuhari a hluvuka a eka vuvabyi bya yena a va eka xiyimo lexinene.

Ndzi nga ri byela leswaku hi e Xikwembu xi lava leswaku hi hanya hinkwerhu naswona xi hi tshembisa leswaku enkarhini lowu taka xi ta va lexi hi pfuxaka hinkwerhu hi hanya hi nga ri na mavabyi hi hanya hi va se hi hi hi hlayisekile.

Ndzi nga va le ndzi khongelaka ndzi kombela mpfuno eka Xikwembu leswaku xi ndzi nyike matimba ndzi ya emahlweni ni ntirho wa mina ndzi va ni rirhandzu eka vakhegula ndzi endla ntirho wa mina hi ndlela leyinene ni hambi swi tika.

Ndzi nga ha tirhisa ni hambi ku ri riqingho ra mina leswaku hi fonela va ndyangu wa yena nkarhi na nkarhi leswaku a nga titwi a ri yexe naswona ndzi nga ha bula na yena nkarhi na nkarhi leswaku a titwa a sirhelelekile naswona a titwa a rhandziwa. Ndzi nga ha endla leswaku hi tlanga ti-game ndzi n'wi vutisa hi timhaka ta khale leswaku xana a swi ri njhani ku kula emikarhini ya vona sweswo swi ta n'wi endla leswaku a va lweyi a tiphofulaka naswona a titwa a tsaka hikuva u ta swi vona leswaku na yena u le ku pfuneni eka munhu un'wana naswona u ta swi xiya leswaku vanhu va ha swi lave eku twa ndlela leyi na yena a kuleke ha yona.

Hi home based care ndzi twisisa leswaku ku ni vatirhi lava ti-volunter-elaka leswaku va famba va pfuna va johi kumbe swisiwana ni vatsoniwa loko va vabya va famba la makaya va va languta leswaku va phuzi maphilisi kumbe va dya swakudya leswi lavekaka emirini wa vona naswona va swekela i vatsoniwa e swakudya le endhawini ya home based care loko va huma exikolweni va ya va fika va va phamela va ha dyi swakudya na swo va byale emihandzu le ka home based care ema e swo fana na miroho ni swin'wana swo tala leswaku va ta pfuna i vatsoniwa ni vadyuhari va va lava va pfunaka so home based care i xiendlakala xa nkoka ngopfu leswi endlekaka etikweni ra hina.

Nkoka wa kona hi hi wo va swa va ta kota ku va va ti xavele swakudya va tlhela va xava ni maphilisi va xava ni mihandzu leyi i nga ta kota leswaku va rihanyo ra vona ri va eka xiyimo lexinene naswona loko va hola mali ya mfumo va ta kota na ku khandziya etithekisi loko va ya eswibedhlele va ya kamberiwa so i ya nkoka e mali ya mfumo.

Tanihi nhloko ya ndyangu emutini ndzi nga endla leswaku vadyuhari va va lava hlayisekeke hi ku va nyika swakudya leswi akaka emiri ku va khathalela nkarhi na nkarhi ni ku va kambela leswaku va phuza emaphilisi ya vona naswona va phuza hi nkarhi naswona ndzi tshama ni ri na vona ndzi bula na vona ndzi va vutisa swivutiso ni hambi ku hungasa na vo tlanga ku tlanga na vona hi bukhela TV swin'we sweswo swi ta endla leswaku va titwa va tsakile va nga ri na xivundza loko hi tshama hi bula na vona hi tikuma hi ri ekusuhi na vona hayi leswaku hi tshamile ku va baleka.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva i mali leyi ya va pfuna u kuma van'wani va vona a va swi koti ku ti endlela swo karhi kumbe ku tirha se va tirrhise mali leyi ku qacha munhu leswaku a va le a va hlayisaka se va n'wi hakelela va tlhela va va lava xavaka swo dya swa vona va tlhela va lava xavaka ni maphilisi i mali leyi va leyi pfunaka swinene eka vanhu vo lava va vula .

Ina ndzi vona yi ringanile hikuva vo mhakhi va masiku lawa va teke mali va tlangisa a va ha xaveli vana va vona swilo swa nkoka va teka va ya tlangi e muchayina vana va va lava hluphekaka so ndzi vona yi ri yi tele vo tsandzeke i ku yi tirhisa va lava yi tirhisaka vusopfa va nga xavi swilo swa nkoka kambe va rhangisa swilo swa ku tlanga emahlweni.

Ndzi vona ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva u ta fika nimpundzu u fola layeni ri ta pela wa ha ri kwale ma nurse ya kona ma va lama bombaku a ma lava ku tirha ma tshama hofisini ma lama hi timhaka ta vona va tshike evavabyi hala handle se Afrika-Dzonga yi fanele yi endla matshalatshala leswaku va lulamise xiphiqo lexi hikuva vaakatiko va le matikoxikaya va le ku hluphekeni swinene hikuva a va kumi vukorhokeri lebyinene naswona va fa hikwalaho ka ka lava va nga kumi vukorhokeri hi nkarhi lowu faneleke.

Mfumo u nga wa lowo u endlaka eswibedhlele ekusuhi na le matikoxikaya leswaku vanhu va le matikoxikaya va nga hlupheki loko va ya eswibedhlele kambe swi va swi ri ekusuhi na vona a va va nga tirhisi mali yo tala ku ze va ya fikelela eswibedhlele swoleswo se sweswo swi ta va mpfuno eka vaakatiko hikuva vutshunguri va ta byi kumela ekusuhi naswona sweswo afrika dzonga va yi endle yi nga va yi lulamise xiphiqo hi ku copeta ka tihlo.

Nkoka wa ti-mobile clinic swi endla leswaku vanhu lava nga koteki ku famba va kuma e mpfuno wa le kusuhi hikuva ti-mobile titliliniki ti nghena nghena emati matikoxikaya se sweswo swi endla leswaku vanhu lava dyuhaleke kumbe lava lulameleke va va lava kumaka e maphilisi kumbe vutshunguri hi nkarhi lowu faneleke.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku va ni titliniki ekusuhi hikuva loko va ri ni titliliniki ekusuhi va tala va swi kotaka ku fikelela e vutshunguri hi nkarhi hikuva loko va ha yi ekule swi nga endleka ni leswaku va wa la tindleleni kumbe va va nga wu kumi nkarhi vutshunguri loko vutshunguri byi ri la kusuhi na vona swi ta va swinene swi ta mpfuno eka muganga hinkwawo.

Ku makwenu wa mina a vabya na swona hi fanele ambulense yi hlwela ndzi ponisa vutomi bya yena ndzi nga lava mpfuno hi xihatla kumbe byi fanele vanghana lava nga le kusuhi kumbe ndzi kombela makhelwani lweyi a nga ne xa ku famba hi xona leswaku a va loyi a hi pfunaka eka xiyimo lexi hi nga langutana na xoho eka nkarhi wa sweswi.

Ti-ambulance kumbe swi swa ma emergency a swi hlweli hi hikwalaho ko kayivela ka vatirhi mikarhi yin'wani u kuma leswaku tiambulense titsongo ti va leti va ka ti le ku tirheni kun'wana se sweswo swi endla leswaku loko ku humelela nghozi eka eka ndhawu yin'wani ti va leti sivelaku hikuva ta ha ri busy ti ongo ra van'wana so i ku kayivela ka mhaka leyi hi va nga yi stop hikuva lava xavaka etimovha ta tiambulense leti engetelekeke eka swifundza swo hambanahambana sweswo swi nga hunguta ni rifu etindleleni ni swi nga endla leswaku loko ku humelela tinghozi ku va ni damu days leti to tala ti kotaka i ku huma hi nkarhi wolowo ti va leti kotaka i ku pfuna.

Va fanele va tshembisa i vanhu i mali leswaku loko vo ya va ya teke emaphilisi nyangha ni nyangha naswona va phuza hi ndlela leyi lavekaka va ta va lava va nyikaka i mali yo xava swakudya swo fana ni mafuta ni swakudya leswi akaka se swi nge hlohloteli i vanhu lava nga ni xitsongwatsongwana lexi leswaku va ya va ya landza emaphilisi hi nkarhi lowu faneleke naswona swi ta endla leswaku va phuza hi nkarhi maphilisi ya vona hikuva va swi tiva leswaku ku na mbuyelo wo karhi eka loko vo endla eswilo hi ndlela leyi ya kahle.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva e vanhu vo tala namuntlha va va ni mavabyi yo hambanahambana na so loko hi ya eswibedhlele hi kuma hi ku tele nkarhi wun'wani wa hambuka u nga nghenanga u nga kumanga vutshunguri u fole malayeni u vona vanhu lava va vabyaka lava kuleke va nga ngheni hikwalaho ko kala ka madokodela kun'wani madokodela ma koho mo tshama ma le ku qoqeni va tshike e vanhu hala handle va va ze va fa van'wani va hi u tshame exitulweni so ni vona ku nga ri mhaka ya kahle mfumo wu fanele ni ntlhotlho lowu tholaka i vaongori lava engetelekeke leswaku vanhu va laha afrika dzonga va ta kuma e vutshunguri hi ndlela leyi faneleke.

Mfumo u fanele ku lowu tholaka vaongori ni manese yo hlaya nyana leswaku u nga kumeki ku munhu a za a fonela yini one hour hinkwayo a yimile vutshunguri sweswo swi nga ha mi tshikeleli munhu wo karhi naswona swi nga endla leswaku a va lwa a waka hikwalaho ka mavabyi ya yena so mfumo wu fanele wu va lowu tholaka vanhu lava eneleke leswaku hi ta kota ku kumbe vutshunguri lebyi lavekaka hi nkarhi lowu faneleke.